Ndingakhala kakhulu kwaye ndikhathazekile kuba kaloku ndiza kube ndikhangela imali yam ahambe nje namanzi ndingayisebenzisanga.

Idatha endiyisebenzisayo ngosuku ingaphaya ko-one GB kuba izifundo zam zifuna i-intanethi ixesha elininzi kwaye nam ndingumntu ohlalayo kumakhasi onxibelelwano ukuze ndifumane ulwazi ngezinto ezenzekayo phandle.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga kodwa ke zange ndisokole kuba iteknoloji seyasenzela izinto lula. Ndathatha nje umnxeba lo wam ndajonga umoya ebendinayo ndasebenzisa wona ukuthenga enye idatha.

Ndiyijonga nakathathu nakane ngemini ukuze ndiyazi ukuba ndishiyeke nedatha engakanani kwaye iza kundithatha ixesha elingakanani, ingasuke iphele ndingalindelanga.

Ndicinga ukuba igigabhayithi enye yedatha ayanelanga ngenyanga kuba kwixesha esiphila kulo sesisebenzisa i-intanethi kunye namakhasi onxibelelwano, ngoku ke xa usebenzisa ezo zinto zombini igigabhayithi enye incinci kakhulu ngenyanga.

Nangona idatha ixabisa eMzantsi Afrika kodwa ngokoluvo lwam uVodacom no-MTN zibonakala zizinethiwekhi ezifikeleleka ngakumbi ezinokuthi zisebenzise abantu abaninzi eMzantsi Afrika kuquka nasezindaweni ezingezizo ezo ezidolophini.

Xa kuthethwa ngedatha into ethi qatha kuqala engqondweni yam yingqokelela yolwazi olubalulekileyo olungaphantsi kolawulo kwaye oluluncedo ekuphuculeni izigqibo neenkqubo ezenzekayo apha ehlabathini jikelele.

Ewe, ndingamkhomba ukuba asebenzise inethiwekhi ka-MTN kuba ngokokubona kwam yiyo efikelelekayo kwaye kulula ukuyisebenzisa kuba nakwiindawo ezisemaphandleni ayisokolisi ukutsala.

Ngokolwam uluvo ndicinga ukuze idatha ifikeleleke kuwo wonke umntu eMzantsi Afrika kufuneka kube nokudityaniswa kwemizamo yokuphucula inethiwekhi, ukunciphisa iindleko, ukunika abantu izixhobo kunye nokubanika ulwazi olufanelekileyo. Oku kuya kuvula amathuba nangakumbi kubantu bonke kwaye kuphucule umgangatho wabo wobomi.

Xa idatha endiyithengileyo ephelelwa emva kweveki iphela ndingekayisebenzisi ndingajongisisa imigaqo yenkampani yeselula neyethiwekhi ndiqhagamshelane nabo ukuze ndifumane uncedo lokwandisa ixesha okanye ukugcina idatha kwaye ndizame ukuyisebenzisa kwangexesha.

Molo mhlobo wam, ndiyaxakeka ngoku. Bendisenza uphando kwi-intanethi ngomsebenzi wesikolo wam wosuku lakusasa kodwa idatha yam iphele ngokupheleleyo ndingekagqibi ndidikiwa kakhulu futhi yile nto kuba idatha apha eMzantsi Afrika ixabisa kakhulu, nto leyo eyenza kube nzima ukufikelela kwi-intanethi.

Ngokolwam uluvo ndicinga ukuba amaxabiso edatha kufuneka aphuculwe kwaye abe neenkqubo ezicacileyo nezikhuselayo ezisekelwe kumgaqosiseko ukuze kuqinisekiswe ukufikeleleka kubo bonke abantu.

Ii-data bundles endiye ndizisebenzise ngenyanga zixabisa amashumi asixhenxe anethoba, ndiye ndiyisebenzise kwi-intanethi ukukhangela ulwazi ngezifundo zam. Ndiphinde ndiyisebenzise kumakhasi onxibelelwano ukukhangela ulwazi olubalulekileyo ngokwenzekayo nje apha phandle jikelele.

Ukuze i-smartphone sakho singaqhawuki kwiWi-Fi, shiya isixhobo kufutshane nerutha, sebenzisa iW-Fi extender, gcina irutha kwindawo evulekileyo, hlaziya irutha nesixhobo.

Idatha apha eMzantsi Afrika ifikeleleka kakuhle kwizixeko kodwa ayifikelelekanga kakuhle kumaphondo nasemaphandleni ngenxa yenethiwekhi esezantsi kunye namaxabiso aphezulu. Kukho imizamo yokuphucula kodwa kusekho imingeni eminintsi.

Amaxabiso edatha aphezulu akhawulezisa ukufikelela kwabantu basezilalini kwi-intanethi, nto leyo ethintela amathuba abo okuphucula ubomi.

Amaxabiso aphezulu edatha anqanda abantu abakhangela umsebenzi ekusebenziseni i-intanethi ngokufanelekileyo, nto leyo ibalulekileyo kwixesha lokufunda umsebenzi.